Go botlhokwa ya leruri gonne ka moso o tlile go ja maungo.

Go dirisa dithapo tsa leungo leo, mme fa o ropa o ntsha sejalo sotlhe.

Nnyaa go bua nnete tota ga ke na kitso ka eo.

Melemo e ka nna mentsi tota, mme se seng sa melemo eo e ka nna bolwetse ba high blood.

Ke go tšhentšhe ga weather le go tlhokega ga mmu o rileng le metsi a a rileng, mme o tshwanetse o kry-a mmu o o siameng le metsi a a tlhokegang go ka lema rooibos.

Ke dilo di le dintsi tse di ka diriwang kgotsa mo maungong ao, tse di jaaka ditamati source le tse dingwe di le dintsi.

Ke diapole le dipanana gonne ke one maungo a a tlwaelegileng e le tota-tota.

Ke ditamati le di eiye gonne di dirisiwa ke lefatshe ka bophara gape ke tsone tse di netefatsang dijo.

Di botlhokwa e le tota gonne ke tsone tse di re direlang bupi ba mabele, le dilo tse dintsi tse dintsi tse di jaaka bodampi kgotsa borotho.

O ka tlhoka lefatshe mmu o siameng, metsi a siameng, le dithapo tsa go jala maungo ao, mme le di nnete tsa go thibela letsatsi.

Go a thusa e le tota gonne go thusa ka malwetse a a farologaneng, le go ntsha dilo tse di sa siamang mo mmeleng.

Ke dijo tsa Setswana tse di dirwang go tswa mo thorong.

Ke gore o tshwanetse o nne le mmu o o rileng o siametseng temothuo eo, mme le metsi ya gago a tshwanetse gore a ba itekanetse e le tota.

Ke boitekanelo bo bo siameng le go ntsha malwetsi a le mantsi jaaka bo sejeso, high blood le tse dingwe.

Rooibos-e e ka dirisiwa ka ditsela di le dintsi jaaka go dirwa di-leaves kgotsa di-cloves le go dirisiwa jaaka di haps.

Go le gantsi merogo e dirisiwa go dira ditlhare gore e alafe batho.

Ke ne ke ka reka merogo e e jaaka ditamati le di aeye ka gonne ke tsone tse re di dirisang metlha le matsatsi go ka apaya.

Maemo a bosa ke one a tsayang tshwetso ya gore temothuo e tla gola sentle, mme le lefelo le o dirileng temothuo ya gago mo go lone le amogela morogo kgaotsa maungo a o a jadileng.

Maungo a na le seabe se segolo mo boitekanelong jwa motho gonne a na le dikotla di le dintsi di tse di farologaneng, mme go ka diriwa dilo tse di tshwanang le bo fruid salad gore di tsenyiwa mo dijong maungo a tsenyiwa mo di.

Maungo a tlhokega ele ruri mo bathong botlhe mme seo se dira gore maungo le o ne a nne botlhokwa mo ikonoming, gonne a godisa ikonomi ya Aforika Borwa.

Bontsi jwa merogo ke ditlhare tse e leng go thusa thata boitekanelo jwa motho, mme dijo tse dingwe le tse dingwe di tshwanetse di tsenyiwe merogo.

Merogo ke dijo mme gape ke melemo seo se raya gore e re thusa ka dikotla mo mmeleng ya rona, le gore re nne re ntse re kgotse.

Bontsi jwa batho ba godile ka yone rooibos, mme gape le gore e siame tota mo maitekanelong a motho.

Rooibos-e e na le seabe se segolo ka gonne e rotloetsa batho ka temothuo le ditlamorago tsa go lema, gonne go na le madi a le mantsi mo temothuong ya rooibos.

Ke ithutile gore temothuo ya rooibos e diriwa ka dinako tse di rileng tsa ngwaga, mme le gore e rojwa jang.

Ke morogo wa lephutsi gonne mo go one re ka kry-a a merogo e le mebedi farologaneng, le ka morogo wa dinawa lebaka le lone ke gore re kry-a dinawa, mme re tla re kry-a morogo mo go o ne.

Rooibos-e e na le boitekanelo jo bo ntse thata go ga e bapisiwa le di teye tse dingwe.

Temothuo eo e na le seabe se segolo mo ikonoming, ka gonne e godisa GDP le go hira batho ba le bantsi seo se dira gore batho ba nne le tiro, mme malapa a le mantsi a kgone go ka lala a jele.

Ke ka batlisisa ka fa nako e e siameng e a gore e jale le mmu o e siametseng le metsi a a tlhokegang gore e nne e itekanetse.

Temothuo e e thusa thata ikonomi ya Aforika Borwa ka gonne e tsenya madi ale mantsi mme e direle le ma Aforika Borwa ba ba senang tiro-tiro.

Mefuta e farologaneng ya merogo e jalwa ka dinako tse di farologaneng, ka ntlha ya gore e ka se gole sentle fa tlelaemete e se e nako ya yone, mme seo se raya gore mofuta o mongwe le o mongwe wa morogo tshwanetse o emele nako e e siameng go ka ja diwa.

Go na le mefuta e le mentsi ya maungo a a sa itsegeng jaaka metsembula, le di-coco tse di ka nnang melemo tota gore o ka diitse.

Ke ne ke ka jala maungo maungo a a jaaka dipanana kgotsa diapole ka gonne ke tsone tse di jewang thata mo Aforika Borwa kgotsa lefatshe ka bophara.